Motho ya jwalo ke ka mo kgothaletsa hore a tjhakele sepetlele, kapa tleliniki e haufi le yena. A fihle a kope ngaka kapa yona nurse hore e mo hlahlobe di-sick-i tsohle e leng ona hore ba tle ba tsebe ho fumana yona sick-i ya kelellong. Hape, kapa ha tjhaketse sepetlele kapa tleliniking a botse ngaka ka lefu lena la kelello, a batle dintlha tsohle tse felletseng ka lefu lena la kelello.

Malwetse a sa foleng ao ke wa tsebang ke lefu la HIV and AIDS, ke lefu la BP, lefu la tswekere le kankere. Mafu ana ha a fole, empa a laolehang ha feela motho a sebedisa dipidisi kapa ditlhare tsa hae ka nepo.

Kopanong ya batswadi ke ka hlahisa ntlha ya hore sekolo se nkile bohato ntle le tumello ya batswadi hore ba fe bana ba rona dipidisi tsena. Hape hobane ne ho sena ditumellano hara batswadi le sekolo, ba file bana dipidisi feela. Bana bana ba ka bona ho sebedisa dipidisi tseo e le monyetla o motle wa hore ba etse thobalano hobane ba tlabe ba tseba hore ba sebedisa dipidisi tsena tse thibelang yona pelehi.

Ke kgothaletsa batho hore ha ba reka meriana e jwalo, ba ye le di-sample, kapa ba reke meriana di-pharmacy-ing tse ngodisitsweng se molao. Kapa hona motho ha a qeta ho reka meriana a tjhakele ngaka ya hae hore a lo netefatsa hore ebe kannete meriana oo, kapa tsona dipidisi tseo ke tsona tse nepahetseng na?

Tharollo e teng moo hobane motho ha a sa iphumana a hlekefetswa hore a ba fitlele sepetlele. Hang-hang molao wa sepetlele o re motho ya jwalo, sepetlele se inkela moo molao wa hore se phatlalatse taba e ka, e jwalo sepoleseng. Ho sa kgathalatsehe hore motho eo a entsweng ketso eo wa dumella, kapa ha dumele.

Nka kgothaletsa motswalle ya jwalo ka hore hang-hang ha o nka dipidisi tsa ARV ka nako tse fapa-fapaneng, o phazamisa kapa hona o sitisa tshebeletso ya meriana ono mmeleng wa hao. Hobane lebaka la hore meriana o jwalo o ka nako e le nngwe. Ke re, ke hona hore masole a hao a mmele a tsebe nako e leng hore mmele o tla fumana meriana o tje ka nako e tjena hore o tle o tsebe ho lwantsha yona kokwanahloko eo e jwalo ka yona nako eno. Ho sitana le ha e le hore motho o tla nka meriana ka nako tse fapa-fapaneng. Ho sitisa meriana hore o sebetse twantshong ya kokwana eo.

Taba ena ehlile e hlokolosi haholo hobane maemo ao banna ba beuwang ka ona, ba bewa e le o setlamong sa hore ba hlokomele ba lelapa la bona. Hang-hang monna a sa bona se a se a kgone hore a ka hlokomela lelapa la hae, o ipona e se e le motho feela ya senang thuso lefatsheng. Ka hoo, kgatello ya hae ya maikutlo e mo ama haholo hoo ho bile a qetellang a lahlehelwa ke kelello. Ebile e fetella, e fitla le moo motho a seng a sa kula ho tla thwe wa iketsisa, ke monna.

Ke ka mo kgothaletsa hore o tshwanetse ho nka dipidisi tsa hae ka mehla, a se ka fetisa letsatsi le leng. Hape a a etse bonnete ba hore ha ho tluwa tabeng tsa thobalano o wa itshireletsa, kapa o tlohella ho etsa, ho ikenya dikamanong tsa thobalano. Hobane e ka nna ya ba yona e etsang hore bophelo ba hae bo fokole haholo. A je ka nepo dijo tse nang le dimatlafatsi, tsona ditholwana. A nwe metsi hantle, motho ya a ikwetlisang. A se ke a nwa jwala, a nwe metsi .

Dumela ngaka. Ke nna mokudi wa hao o no mo thuse nakong ya ho feta. Ke rata ho leboha haholo, o mphidisitseng. Dingaka tse ngata di ile hloleha, empa wena o la mphodisa. Kasheko ke matlafetse. Ke rata ho leboha, mme o tswelle pele ka mosebetsi wa hao o makgethe le boitshepehi.

Ke ile ka ya tleliniking hoseng ka seven ya hoseng, ka kgutla ka four. Ho ne ho tletse, setjhaba se ne se le ngata. Di-line ke eme line nako e telele. Se etsang hore tleliniki e sebetse hanyenyane, e nke nako ho thusa motho ke hobane dibukana tsa bakudi ha di behwe ka tsela e nepahetseng. Di a kopa-kopanywa e leng yona ntho e nkang nako, e etsang hore motho a nke nako e telele a le sepetlele, kapa tleliniking. Mme hape e etsa le hore motho a diehe ho fumana thuso moo e leng hore motho o qetella a fokola haholo a ntsa eme hona sepetlele moo.

Ha hona ditaba, kapa ntho e ntle le haeba dipapatso tsena di netefaditswe ke ba department ya tsa bophelo bo botle.

Ntho tsa bohlokwa tse tlamehang ho ithuta tsona ke ho tseba hore motho a moholo ha kulao tla mo hlokomela jwang? Kapa hona o re, o ithute ka meriana eo o tla tshwanela hore o di nehe motho ya moholo a kulang.

Ho ima ho sa rerwang e ka ba ho ima ha motho a fumaneng ka tsela ya peto, kapa ya boqhekanyetsi. E leng hore moithuti e ne se motho ya sebedisang dithibelang tse ka mo imisang, o tla iphumana a le maemong ao a sa .

Se ke ka se etsang ke hore ka tsatsi leo, kapa nako ya hore a ye sepetlele. Ke mo tsebise e sa le nako, kapa ha hona hore tsatsi leo a le fitla. Ke mo founela ka mohala e leng ho mo hopotsa hore ke tsatsi la hae la hore a ye sepetlele a lo bona ngaka.

Mesebetsing ya di-mine, kapa tsona dikonterakeng. Ho na le mananeo a behetsweng bo ntate a kang di-medical aid. Kapa hona ha nka selemo motho wa bo ntate ba etelwa ke batho ba lefapha ba, Lefapha la tsa bophelo bo botle. Mo ba fihlang ba ba lekola maemo a bophelo ba ona hang ka selemo. Hangata e etsahala hang, kapa maqalong a selemo le mafelong a selemo. Bo ntate ba lekolwa maemo a bona a bophelo ke batho ba Department of Health.